O ka reetsa mmino kwa TikTok, kwa YouTube, kwa kgotsa kwa DStv platform le tse dingwe.

Tlhaeletsano ya segompieno e thusa ikonomi thata gonne e dira dilo botoka, ebile o kgona go bua le motho a leng kwa kgole o mmona.

Go rarabolola bothata ba mogala wa letheka e dirisa Truecaller go check-a dinomoro tsotlhe.

dirise sentle ebile ke seke ka dira dilo tse di tswileng tseleng.

Nka botsolosa dipotso ka gore ba fitlhile jwang gore ba fitlhe mo baleng teng, ba dira madi a lekana ka bokae ka kgwedi.

Ke tshwanetse go netefatsa gore data e a e rekang e tlo go e diriswa sebaka se se loleele ebile e siame.

Ka go netefatsa gore bana ba lebelela ditori tse e le gore di siametse mengwaga ya bone.

tse di mo segompienong di dintsi thata go tshwana le bo TikTok o le bo Facebook le tse dingwe.

Mogala wa letheka e tlisitse phetogo e le ntsi thata gonne, mo nakong e e fitileng re ne re sa kgone go communicate-a le ba lelapa la rona ba dulang kgole.

Network se se nang le tlhwatlhwa e e leng ho tlase ya data, ke Vodacom gonne e na le network e botoka ebile e tshwara sentle.

Thekenoloji e fetotse matshelo a rona a le a ntsi ebile e re thusa gore le fitlhele tsotlhe tse di ditlhokang ka nako e rileng, ebile e re thusa thata.

Mongwe wa kgwebo o tlamahile go letsetsa station-e o ba nae tsebe or-e o ba nae tsotlhe ka kgwebo ya gago gore e dira jang.

Mogala wa letheka o re thusa ka gore re bue le batho ba ba rona ba ba leng kgakala, ditsala tsa a rona ebile o re thusa gore re batle tse dingwe tse di ditlhokang tsa bophelo le tsa lefatshe kwa inthanete ka metlha le ka matsatsi.

ke rata metshameko e le tota fa ba sa tshamekise metshameko e ratwang ke nna, ga gona gore nka nna ke a lebelela dilo tse e a di nkgatlhe e le tota.

Didiriswa tse botlhale tsa segompieno ke dillathekeng di re thusa ka dilo di le di ntsi. Di re thusa ka go bua le batho ba leng ko kgole, go apply-ela mmereko, ebile le go bua le batho ba le kwa ntle a mawatle.

Ga go bonolo gonne sediriswa sa AI se dirilwe kwa , kwa se dirilweng se diretswe gore ba se dirise bue ka Sejatlhapi.

Batho ba le bantsi ba lebala go itlhokomela, ba lebala le ka dithuto tsa bona. Fa ba nnetse didiriswa tsa segompieno tsa thekenoloji. O fitlhele le mongwe mootledi a nnetse se segompieno sa dithekenoloji, ebile a lebetse gore o a otlela. Ke tlo re direla dikotsi, ebile ra tlisa le dilo tse re neng re sa Di nagana gore di ka diragala.

Tshotlakako e tlhodilwe ke social media, ebile go le gantsi e dirwa ke bana ba le bannyane ba kwa dikolong. Ba dirisa di-social media go bua dilo tse di tswileng tseleng, le go post-a dinepe tse di tswileng tseleng.